Inzuzo yokusebenzisa isikhumba uma kwakhiwa imkhiqizo ukuthi isikhumba siqinile futhi imkhiqizo esuke yakhiwe ngesikhumba iyahlala isikhathi eside, ayiqgashuki futhi kalula. Ngingasho ngithi ububi ngokusebenzisa isikhumba ukuthi isikhumba sibuye sibe namagcikwane mekuwukuthi asiklinwanga kahle. Okunye futhi kungawukuthi abanye bayaye bay'bulale iy'lwane ukuze bakwazi ukuthi basebenzise iy'khumba zazo, ukuze bakhe ngazo imkhiqizo. Lokho ikhona okungekho-good. Kodwa iy'lwane lezi ezinye ey'njengey'nkomo kanje, i-most yazo iy'khumba zisuke zisale mekuwukuthi kusuke kwenziwa inyama.

Inzuzo yokudla okusuke kufakwe ethini ukuthi akudingi ukuthi kuhlale efrijini, uyakwazi ukuthi ukubeke ekhabetheni. Futhi ukudla okuhlala ethini akusheshi ukonakala, kuyakwazi ukuthi kuhlale iy'nyanga. Kanti ububi ngokudla okuhlala ethini ukuthi imithi le abayisebenzisayo ukuthi ukudla kuhlale ku-fresh iyakwazi ukuthi ilimaze i-skin sakho njengomuntu uyithole usunamagcikwane amayelana ne-skin sakho. Koda esikhathini esiningi ukudla kunethini bayakwazi ukuthi bakuhlaziye babheke ukuthi kuzoba, kuzophepha yini ukuthi abantu bangakudla.

Ukunciphisa isomiso, uhulumeni engasiza ukuthi afundise umphakathi ngokonga kwamanzi. Aphinde futhi afundise umphakathi ukuthi umuntu engakwazi ukuthi imfuyo yakhe ayitshale kanjani futhi ayigcine kanjani ngamanzi amancane. Kukwazi ukuthi kusetshenziswe netheknoloji ukuthi iy'tshalo zitshalwe ngaphakathi, ngendlela ekuzochelelwa ngayo ngangangokuthi ikwazi ukuthi kongeke namanzi. Nabantu, abalimi nabo bangasizana ngama-tips nangemibono yokuthi umuntu wenza kanjani mekuyisomiso ukuthi iy'shalo zakhe zingafi. Nokuthi bakwazi ukuthi babheke, i-weather before kube isomiso ukuze amafama azoyazi ukuthi angatshali kakhulu ngaleso sikhathi.

Abatshali abasafufusa bajwayele ukuba ney'nkinga, nge-material nangemshini yokutshala ukuze bakwazi ukuthi batshale izinto zibeningi kubelula futhi. Bajwayele ukuba ney'nkinga ukuthi uma iy'tshalo zabo sebayitshalile, sezi-ready ababinabo abantu abakhulu abazobadayisela zona zigcine sey'bola. Ngoba iy'nkampani ey'ningi khona ama-contract asenazo nabantu vele abakhona. Kanti abanye abanayo, abafundisekile kakhulu ngokuthi iy'tshalo zakho uyakwazi ukuthi uyi-preserve-e kanjani ukuthi uy'hambise uyoy'dayisa phesheya kube ama-export. Yebo.

Umoba, ufike uthathe umoba lo obusukade usukhulile bese uyawusika uwusike ube amasekshini amancane bese uyagubha inhlabathi. Mase uyigubhile inhlabathi bese uyayigqisha uyigqishe umoba wakho lo osuwuhlukanisile bese ufaka inhlabathi uyiphindisela ngaphezulu, bese uyawugqiba umoba wakho. Masuwugqibile, before uwugqibe ufaka noma i-fertiliser mewukuthi unayo i-fertiliser bese uyawugqiba umoba wakho. Masuwugqibile-ke umoba bese uzokwazi ukuthi uwuchelele, uwuchelele ngamanzi, so that kuzokwazi ukuthi kuzophuma ama-roots bese kuzokwazi ukuthi kuphume umoba omusha.

Izindlela engingavikela ngazo abasebenzi bami ukuthi ngingathanda ukuthi ngifundise abasebenzi ngobungozi bokuthi ama-pesticide abathinte directly kubona, nokubaluleka futhi kokusebenzisa lokhu okubizwa ngokuthi ama-protective gear. Ukuthi umuntu uma echelela ama-pesticide ekwazi ukuthi asebenzise ama-protective gear lawa azobe ethengwe ifamu ukuthi akwazi ukuthi enga-inhale-i, engabe esephefumula wonke lawo makhemikhali asengena direct kuyena. Nokuthi ama-pesticide-i usebenzisa i-amawunti engakanani ukuthi ingathi ikwazi ukuthi ibulale iy'nambuzana. Kanti at the same time nawe njengomuntu ukwazi ukuthi uhlale

Uma inkomo izozala, uqale uyibone ngokuthi ilokhu inyakazisa iy'nyawo, inyakazisa iy'nyawo inyakaza inyakaza. Bese isinyakaza, bese lo sibeletho lesi senkomo la ekuthiwa iseviksi iyaqala inwebeke inwebeke. Mase inwebeka, iseviksi inkonyana ikhipha imilenze emibili, masikhipha imilenze emibili iyaphusha iphushe, nenkomo nayo angithi isuke iphusha inkonyane ukuthi ikhanula, iyiphushe ukuthi iphume bese kuphuma ikhanda. Masekuphume ikhanda, sekulandela wonke umzimba bese ikhonyana iyawa phansi. Mase iwe phansi, bese-ke kwinkomo le ezalayo kuphume le part le yokugcina ebizwa ngokuthi i-placenta. Mase iphumile-ke isuke isiqedile-ke ukuthi izale.

Uma unemfuyo, kubalulekile ukuthi imfuyo yakho igonywe, khona uzokwazi ukuvikela amagcikwane. Imfuyo masi isitholwe amagcikwane izokwazi ukuthi, meyitholwe amagcikwane ingagula bese iyafa. Masifa imfuyo yakho kufana nokuthi imali yakho le obuyisebenzisa sonke le sikhathi uyithenga, uyikhulisa, uyigada izobe isi-wasted. Mekuwukuthi uqhubekile imfuyo yakho yaphila wayidayisela omunye umuntu kanti ibingagonyiwe, le nyama le osuyidayisayo mekuwukuthi bazoyidla leyo nyama bazogula. Ngoba ungatholukuthi imfuyo nayo khona izifo ey'khona. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi igonywe.

Iholo labalimi lingakhuphuka ngoba ukudla loku okusuke kugcinwe emathinini noma endaweni ebandayo akusheshi ukubola, futhi akungeni amagcikwane nama-pesticides awakutholi kalula. Mekuwukuthi ukudla akuboli kalula, kusho ukuthi nizokwazi ukuthi njengomlimi udayise ukudla lokhu okuningi bese amaphrofithi akho azoba maningi. Amaphrofithi mewukukuthi maningi kuyakwazi-ke ukuthi uholele abalimi, ubaholele more because nikwazile ukuthi from i-harvest-i yenu nidayise ukudla okuningi. Therefore, uyakwazi nabo ukuthi ubakhuphulele iholo ngoba vele imali isuke ikhona.